Go dirisiwa thata ga di diriswa tsa tlhaeletsano tsa mogala go na le ditlamorago tsa bothata jwa matlho, mo bao ba di dirisang thata. Ebile seo se tla dira gore ba feleletse ba latlhegetswe ke pono ya matlho a bone fa ba tla tswelela ba leba di-screen-e tsa bone nako e telele thata.

Ee, ke mongwe wa bone. Fa motho a sa bona tšhono ya go ka lebelela selo se se rileng ka nako eo a e batlang, a kaya kwa mafaratlhatlheng a ya go se Google-a kapo a ya go se search-a. Mafaratlhatlha a go tshwana le bo YouTube, SABC Plus a search-e mme a se lebelele gape. Go na le gore se boelediwang ga ntsi-ntsi mo thelebišeneng.

Nna ke rata di-channel-e di le twelve, ebile ke di lebelela gantsi mo mesong le mo mantsiboeng gantsi bogolo thata ke di lebelela ka weekend-e kapo ka lamatlhatso le latshipi.

Ee, ke akanya gore ke selo se se molemo mo go rona baagi ba naga eno, go lebelela di-streaming television kapo di-streaming channel-e tsa kwa dinageng disele. Ka fa di re ruta ka ditso kapo setso sa naga e e rileng kapo dinaga tse di rileng gore motlhang re etela naga tseo re be re itse kapo re ithutile sengwe ka ditso tsa dinaga tseo re itse gore ba tshela jang le gore re tla tshela jang kapo re ka i.

Ke le maitemogelo a go bala dikgang tse di seng tsa boammaaruri mo Aforika Borwa, bogolosegolo mo mafaratlhatlheng a go tshwana le Facebook-u le Twitter kapo X. Gantsi ga re kopana le dikgang re le bašwa re rata go di eteletseng pele kapo go di share-a mo mafaratlhatlheng a rona. Mme seo se re ama go le go le gontsi ka fa nako dingwe re share-a kapo re eteletseng pele dikgang tse e seng tsone kapo tse e seng tsa boammaaruri, mme seo se re tsenya mo mathateng ka dinako dingwe.

Dipolatefomo tsa dikgang tsa dijithale tsa Aforika Borwa le makwalodikgang a a gatisiwang a tlwaelana le diphetogo tsa tlhaeletsano, ka go ipulela dipolatefomo tsa inthanete kapo di-page mo mafaratlhatlheng a inthanete a go tshwana le Facebook-u, Twitter, Instagram-e, jalo le jalo, go ka ikgolaganya le balatedi ba bona le go ba naya dikgang tsa letsatsi le letsatsi.

Nna dikgang pele ke tla di phasalatsa ke di netefatsa ka go reetsa dikgang mo thelebišeneng kapo mo sealemoyeng, ka gonne go phasalatsa dikgang pele ga o ka di netefatsa go ka dira gore o kene mo mathateng.

Ee tsala, fa o batla go tsenya data mo mogaleng wa gago o tshwanetse go ka reka airtime, mme ga o fetsa o ye go reka data mo internet service provide-ng ya gago ka mogala wa gago. Kapo o ka reka data go tswa kwa lebenkeleng mme wa e kenya mo mogaleng wa gago ka go latela dinomoro tse di kwadilweng mo go yone. Data e go thusa go ka tsena mo mafaratlhatlheng go ka buisana le tsala tsa gago kapo ba losika la gago, ebile e o kgona go tsena mo mafaratlhatlheng a inthanete wa bona tshedimosetso.